Kakhulu kakhulu, into esingayi-notice-a endaweni yangakithi, abantu abaningi abanawo u-insurance, ngoba abantu abaningi abasebenzi imisebenzi enemali. I-insurance kulamalanga isiyabiza yonke into nje ngayo isiphezulu. Okwenza ukuthi singasakhona thina esihola kancane ukuthi sithenge imoto nokuthi sibe nayo le insurance. Ngoba uthola isikhathi esiningi bathi imoto ayiphumi egaraji ngaphandle kwe-insurance. Lokho okusho ukuthi kumele uzame ukuhlanganisa imali ye-insurance kuqala ukuze uthenge imoto. Leyo insurance yakhona amanani akhona asephezulu kakhulu kulamalanga. Kakhulu kakhulu uma uzothenga nje imoto ezifana nabo-Toyota, lezi eyintshontshwayo kanye nabo-Polo, kanjalo inakhu yakhona, amanani akhona aphezulu kakhulu.

Uma kungahle ukuthi inkampani eyifana nabo-Uber no-Bolt behlisa amanani, lokhu kungasho ukuthi iy'nkampani lezi ey'namatekisi lamatekisi amakhulu lezi , abantu bakhona bengashayiseka impela ngoba abantu abaningi ngeke besawagibela amatekisi. Singaba siphi isidingo sokuthi ugibela itekisi uma uzokhona ukubiza u-Uber ngemali elinganayo ngale ogibela itekisi? Laphana asikho isidingo sokuthi uhlale etekisini kuze kugcwale abantu abawu-fifteen. Lana uma uwedwa, iyasuka u-Uber, uma uwedwa, uyasuka u-Bolt. Nakhona u-Bolt no-Uber uma usuka, ukusa kuleyo ndawo ofuna ukuya kuyo, akumele uze uhamba ngonyawo ibanga elide, nakhona ukulanda endlini. Lokho kungasho ukuthi amatekisi ngampela engasokola kakhulu abanikazi bamatekisi.

Ukusebenzisa amakhadi kuyasiza kakhulu ngoba phela kulamalanga abantu abaningi abasawaphathi imali abasayikhiphi sidalo imali. Angikhumbuli nami ukuthi ngagcina nini nje ukukhipha imali, yonke into ngiyenza ngekhadi. Cabanga-ke, uma ugibela ibhasi uyazi ukuthi uthatha ithikithi, uyabatshengisa, ungene ukugibele ebhasini. Asidingi isidingo sokuthi ukhiphe imali ngoba phela imali iyona into entshontshwayo. Intshontshwa kakhulu imali kula malanga uthola ukuthi nje iy'gebengu zivuka ekuseni zivukele wona ukuyontshontsha imali. Cabanga uma zazi ukuthi wonke umuntu akasanayo imali kungenzakalani? Ngeke ngabe asikho isidingo sokuthi bavuke ekuseni beyozama ubamba abantu inkunzi.

Ibanga elide engike ngalithatha, kwaba yilapho khona engangisuka ngapha kwelikabhanana eThekwini ngilibangise le eKapa. Into eyangichithisa isizungu lapha ebhasini, ukuthi ngangibhizi ngibuka amafilimu ayekhona ebhasini, ngibhizi ngikhuluma nabantu abaseduze kwami nanefoni ikakhulu. Ifoni kakhulu iyona into echitha isizungu enza kundlule isikhathi. Ngoba ifoni uyakhona nje ukuhlala nje ilanga nje ukhulume nabantu, ungene kuma-social media ubuke abo-YouTube like kuyasiza kakhulu. Ngicabanga ukuthi ifoni iyona impela into eyangisizayo ukuthi ngikwazi ukudlulisa isikhathi.

Hawu, uma sekuziwa ngasematekisini, hawu ngiy'khethela i-Quantum, angeke ngikhethe isikwele. Uma ukhetha isikwele lapha awukwazi kwenza lutho, awukwazi kunyakaza, uhleli bayakupintsha abantu bakhona. Naney'khwama awukwazi ngisho ukungena naneyikhwama. Nalamaplastiki nje wona wodwa oqeda ukwenza o-grocery, awukwazi ukungena nawo endlini. And impela i-Quantum ingcono noba i-Quantum ine space esikhulu, uyakwazi nje ukuhlala kahle kungabi bikho into ezokumpintsha eteksini. Uyakwazi ukufika naboplastiki, ufike neyikhwama uyibeke nje kahle. Ngingasho ukuthi into engayikhetha kakhulu ngikhetha i-Quantum ukudlula isikwele.

Into edala imigodi, into efana nama-truck. Ama-truck emgwaqeni iyakudala kakhulu imigodi. Bese kuphinde kuba namanzi, namanzi ahlala emgwaqeni, ya, nawo ayayidala imigodi. Bese okunye futhi okudala imigodi ukungakheki kahle kwemigodi. Lezi nkampani lezi ezakha kahle imigwaqo, ziyahluleka ukwakha umgwaqo oqinile ofana nemigwaqo eyakhiwa kudala. Njengamanje, umgwaqo bawukhanda bese kuthi emva kwamaviki noma inyanga, umgwaqo wakhona umgwaqo wakhona usunemigodi yonke le ndawo le. Ngicabanga ukuthi iyona into kakhulu kakhulu ekhanda imigodi emgwaqeni.